Merogo ke nngwe ya dilo, ya dijo tse di nang le dikotla. Merogo e ka re thusa go le gontsi thata mo mmeleng ya rona, ya re lwela kgatlhanong le malwetsi a a rileng. Merogo e na le di vitamin-i, merogo e na le bo di vitamin-i tsa go tshwana le bo iron, bo vitamin E mo teng. Merogo e ka ira masole ya rona ya mebele e tiye. Re ka dirisa merogo ka go e gadika, re e tlhakanya le dijo tse dingwe. Re ka dirisa merogo ka go e tsenya mo di blender-eng, ra e dirisa boemong ba go enwa gape. Merogo e ditsela-tsela tse di farologaneng.

Re na le dijalo di farologane mme tota hela ha re bua nnete hela boammaaruri, maemo a boapi ke o ne a re kaelang gore re leme eng, re sa lema eng. Mme bontsi ba nako ga e le mariga, re ka bua re re bontsi ba nako ga go le mariga, go lemiwa dijalo tsa go tshwana le bo di dikonofole, tsone bo di aeye e leng onion, ke tsone tseo dijalo tsa mariga. Mme bontsi ba nako e re ha re lebelela kwa ko selemong, re iphitlhela e le gore ka selemo go lemiwa dijalo tsa bo go tshwana jalo le bo di ditamati, bo di-strawberry bo diperekisi, ke tsone dijalo tse e leng gore tseo re ka di lema ka selemo.

Phologolo e nka akanyang e beoliwa, ke phologolo ya go tshwana le nku. Nku ke nngwe ya phologolo e leng gore e na le bobowa bo le bontsi thata mo go yone, mme bobowa ba teng bo ka thusa thata mo dilong di le dintsi tsa bo go tshwana le bo go dira dilo tsa go apara, di-jersey tsa rona tsa mariga, mme re itse gore la nku la o e beotse moriri wa teng, o tla boa gape moriri wa teng o tlhoga mo tsamaong ya dikgwedi, ke yone nku.

Molemo wa go ka adima balemirui ka tsa matlole, o tota o le montsi thata ka gore balemirui ba ka fitlhelela dilo tse dintsi tse e leng gore kgale ba eletsa go di fitlhelela, ba ka iphitlhela ba na le, re ka re ke di equipment-e tse di feletseng mo temothuong ya bone ka one matlole ao. Mme dikgwetlho e nne gore like, e nne gore ba ka iphitlhela e le gore ba retelelwa go gongwe. Go gongwe ba ka iphitlhela e le gore ga temothuo e sa tsamaye sentle, ba iphitlhele e le gore go nna le ditshenyegelo tse di rileng.

Mo nakong e re phelang mo go yone nou yaana, temothuo e tota e na le, re kare ke ditšhono tse dintsi thata gonne ba temothuo ba kgona go iphitlhela ba ile ko mafapheng a a rileng a dikadimo tsa ditšhelete. E tota e ba thusa e le ruri mme e kgona go ba thusa gore ka one matlole ao, ba fitlhele ba itheketse di equipment-e tsa technology go dira temothuo ya bone e nne bobebe thata.

Tota fela fa re bua nnete, mekgwa e ya go godisa dijalo le diruiwa ka mokgwa wa maitirelo, o tokafatsa dilo di le dintsi thata mo balemiruing ka go nne le temothuo, palo ya teng e ya kwa godimo. Re bona dijalo di nna dintsi, di kgona go fitlhela le marekelo. Re bona le tsone re kare ke diruiwa le tsone di ata ka bontsi ntsi ntsi ntsi ntsi, mo e leng gore le naga ya rona e feleletsa e sa tlhaele le dijo mo nageng. Seo se tota se re unngwela tota.

Menaneo ya tlhabollo ya bokgoni ya temothuo, e ka rulaganngwa ka tsela dile dintsi mo bašweng le mo bathong ba bomme. Mme seno se ka dira ka mokgw'ono, menaneo yeo ya tlhabololo, e ka ya kwa dikolong tse di farologaneng gwa go rotloetsa bašwa le go ba itsise ka tsa temothuo le go ba lemosa ka di, re kare ke tsone menyetla e leng gore e teng, e leng gore batšha ba ka e hitlhella mme gwa simololwa le mekgatlho ya bo mme, go ba rotloetsa le go ba lemosa ka ga temothuo gore e ka ba tswela mosola yang.

Temothuo ke nngwe ya dilo tse re ka reng di tota mo nageng ya rona di isa economy ya rona kwa godimo thata. Temothuo re ka re ke nngwe e e nang le tšhelete thata mo nageng eno ya rona, mme bontsi ba nako re iphitlhela e le gore naga ya rona, temothuo ya teng ke e tswileng diatla mo e leng gore re kgona go iphitlhela re na le dijalo tse dintsi thata mo e leng gore re kgona go iphitlhela re gwebisana le batho ba ko ntle koo. Mme re itse gore re tlo go unngwela gotswa mo go bone ka moo re ba thusang ka teng le rona.

Bontsi jwa diphoso tse di fitlhelwang di 'iriwa ke balemirui nkare ke gore gantsi bangwe ga ba jetse dijalo, ba iphitlhela e le gore ba dirisa metsi a mantsi mo e leng gore ga ba tshwanela go a dirisa. Ba iphitlhela ba senya dijalo tsa bone mme ga go tliwa mo leruong, bontsi jwa barui ga nke ba ira bonnete ba gore ba enta diruiwa tsa bone kgatlhanong le gore ga malwetse a tla, di kgone di iphemela.

Nna ka esi ke le rra polase nna, ke ne nka dira bo nnete ba gore mo dijalong tsa me ke ne nka dirisa dilo tsa go tshwana le boloko jwa dikgomo go netefatsa gore dijalo tsa me di nna le nonofo e rileng mme ke dire bo nnete ba gore le o ke lemelang mo go o ne, ke e leng gore o tota o nonofile o nale le dikotla tse di tseneletseng mme ke dire bo nnete ba gore metsi a ke a dirisang mo polaseng ya me, ke metsi a a lekaneng go tlala seatla.